Uye kwagqirha ngoba uzogula ugule umamele abantu abathethayo uba yithi, uphinde usebenzise into ethile nento ethile kanti uba uye kwagqirha uzohamba uncedwe ufumane uncedo oluthe vetshe and ugqirha uza kubona uba udinga ntoni.

Ewe, zilungile ngoba kaloku abantu abakholwa kukuya ezikliniki ngoku ngokubayela ezindlini zabo babone uba iklinikhi zibakhathalele kanjani zifuna ubanceda kanjani sizovula i-gap yoba abantu bakwazi ukuya ekliniki.

Ewe, ndicinga ukuba yinto erayithi mna leyo ngoba abantwana abase-high school bayamitha abanye benza izinto ekufanele uba abazenzi ngexesha lofunda. So laa implant iyabanceda into yobana umntu angamithi for the next five years ayazi uba uzophinda ayirinyuwishe inaliti aphinde ayifake.

Ha-a hayi azikho ezo nto apha because bekusandokwenzeka into ngoku eMthatha izindlu zabantu zimoshakala. Lo loo nto leyo ibonisa intobana urhulumente wethu akukho nto ayenzayo ngale nto yenzekayo or yenzekileyo.

Kungaqinisekwa ngokumane kubekho amapolisa akhoyo ezikliniki for uba izinto ezibumila kanje umntu xa eripota kuthathwe loo lokheyisi leyo ihoywe immediately ngokungxamileyo ayobanjwa loo mntu lowo because kaloku ubomi bakho busemngciphekweni lowo umchazileyo umsolwa.

Ewe, ucwangcisontsapho lubalulekile ngoba abanye abantu abana-knowledge enintsi ngento edibene nocwangcisontsapho. Umzekelo, ucwangcisa abanye abantwana abayazi ukuba kuyacwangciswa, abanye abayazi abantwana uba uyakwazisa ukuba xa unezinto ozivayo uhambe uyoripota phayana kucwangcisontsapho.

Iiklinikhi zethu zayeka uba ziikliniki ezilungileyo because uyakwazi ufika ekliniki ufike ukungahoywa, uba ufike ngo-eight uyakwazi uyophuma ngo-four kanti xa uye kukhathalelo lwezempilo lwabucala uhoywa usangena because uyabhatala kanti kwezi kliniki ngoba bebhatalwayo ngurhulumente abayihoyi bantu ufike ekliniki ufike uhlale nje umntu uyohoywa xa uzawugoduka sowudiniwe okanye kuthiwa buye uzowuthatha iipilisi zakho ngomso ekuseni.

Iiambulensi ezibambekayo zingalunga neekliniki ezinoonesi aba abarisponda msinyane and nendlela eya kwizibhedlele kuzokwazi uba iiambulensi zihambe kakuhle xa zinyuka zihambe ziye sibhedlele for umntu odinga isibhedlele ibe neekliniki nazo zii-safe zinento yonke noonesi bephangela kakuhle.

Mna ndandisithi kwakunzima ukuphefumla kwakunzima ukuphefumla ngoba ezaa maski zazivala umphefumlo, but as uba sisiya ihamba iCOVID isiya isiya iqheleka zaya nazo iimaski ziqheleka.

A-a because izinto ezibambi ezisebenzayo kakhulu okanye ezinomlilo ndiyazoyika.

I-first aid kit ibalulekile because kuzawukwenzakala umntana funeke ubambe elaa gazi and uzodinga ii-gloves udinge nezinye izinto for uncedisa elaa nxeba iinto zoklina ela nxeba nothini nothini. Kanti ke xa ingekho xa ikhona yona i-first aid yonke into iba lula, xa ingekho kuba nzima yonke into nakukunceda umntu lowo usengxakini kuba i-first aid kit inento yonke phakathi enonceda umntu osengxakini.

Kukubanika i-hearing aid. I-hearing aid ibalulekile umntu ongaviyo kakuhle i-hearing aid nokubanceda msinyane because umntu omdala nongaviyo kakuhle iba yi-problem enkulu kakhulu leyo kuyo.

Andinokhalaza because ngoba yinto eqhelekileyo abantu abayenzayo leyo kwezi klinikhi zethu. Enye into wonke umntu ufuna uncedwa, wonke umntu ufuna uhamba encediwe and bayabazi nabantu angasincedayo phaya ezikliniki uba abasincedi ncam umntu uyakwazi uthatha i-twenty umntu uyakwazi uthatha i-ten ngemini.

Akanokwazi awunokwazi uhamba kaloku sibe sisakudinga apha endlini and umdala. So nje uba sisakudinga apha endlini kufuneka uhleli nathi sikubona ukhula sikubone uhlala nathi apha endlini. Enye into ezi old age home ubuya sowungaphili.

Ngoba iye iphazamisane nendlela otya ngayo iipilisi and ke ngoku and azidibani eza pilisi notywala okanye nezimdakamiso azidibani.

Mhlawumbi isizathu soba angatyi esikolweni kukuba kokwabo uphuma kukhona ukutya ekuseni ngoku ucingela aba' ntwana aba bafika esikolweni benethemba loba bazotya kanti kukho abantu babetyile baphinde bafune ukutya.

Ewe, ukhona umntu endimaziyo wena zazikhona iimpawu iimpawu zezoba uyabila oko uyabila ukuba uyatya uyabila uba ugqiba ukutya uyabila. Wasiwa ke esibhedlele kwathestwa okanye kanti yafunyanwa nyhani uba ikhona.

Ewe, abantu basedolophini bahoywa msinya kunabantu basezilalini. Abantu basezilalini kuba bekude bahoya kade uyakwazi amanzi umka ezilalini for five days iyofika after six days kodwa bemke i-five days amanzi.

Bahoywa besafika ezikliniki banikwa la mayeza bawadingayo bangahoywa kade ekliniki abantu abadala bame sidala for ii-hours ezinintsi.

Ndiyamxhasa naye kodwa zikhona ezinye izinto ezidinga iikliniki, zikhona ezinye izinto ezidinga izangoma namaxhwele. Kanti uba ungayazi umahluko phakathi kwezi ziyi-two kungarayithi.

Mna ndicinga uba abazali makhe sibathathe sibase esikolweni uthethe nabo apha phambi kwam nithathe isigqibo soba nizothini kokwenu ngoba andikwazi uthatha isigqibo ndithi yiya ebazalini bakho kanti bazofika bathethe enye into izokukhubekisa nabo ezobakhubekisa.

Ngomnye umhlobo wam wathenga ezi Chinese tea green tea wayisela i-green tea kant kuba nomntana kwakhe wakhulelwa.

Kubalulekile uba umntu ayokwenza uqondo lwempilo yakhe njengangoku amadoda nawo ayoyika kuya eziklinikhi, kanti iklinikhi inceda kwizinto ezinintsi besides ezinye izinto. Kuyanceda ekliniki and abantu abangamadoda abafuni uyihoya loo nto leyo kanti ke kungenziwa more for uba babe comfortable like kuthathwe ii-posters kupowustwe phaa ngezinto ezidibene noba amadoda barayithi baze ekliniki, akukho nto irongo noba ba-welcome kakuhle besafika oonesi bangashawutisi xa kukho umntu indoda efika ezoba nesikhalazo.